Kuxa ndandiswelekelwe ngumntwana bakhawuleza basiva bakhawuleze basinika iimfanelo zethu ezifaneleyo. Zange babe besisokolisa besisa le nale. Yonke into yahamba kakuhle sazila kakuhle nathi singenazikrokro esijonge emva ngoba yonke into ababezithembisile emaphepheni abo okuthi bazozidiliva bayenza kakuhle yonke into asinasikhalo ngakubo.

Amaxesha amaninzi kungenxa yeemeko zemali ngoba ii-inshorensi zeemoto ziyadura kakhulu. Amanye amaxesha kungenxa yokuba bazixelela uba ngeke bavelelwe yingozi. Iyinto embi ke leyo yokuyenza because uzibhaqa sowusematyaleni ngenxa yokungabhatali i-inshorensi.

Oh, le mali itsalwa ngumxeshi ngenxa yokuba izamnceda ukuphela komsebenzi akwazi ukuya e-Department of Labor ayoyikleyima imali yakhe. Kunephesenti enye ezawubhatalwa nayi-labour xa sengasasebenzi.

Yandinceda kuba thina singabantu abahlala emaflethini yandinceda ndikwazi ukubhatala imali ye-flat xa kuphela inyanga. Yathi xa seyiphela yabe neCOVID seyibuphelarha sekuvulwa nasezindaweni ndakwazi ukufuna umsebenzi kwezinye iindawo. Yandinceda kakhulu.

Ndingamcebisa ndithi angaxhomekeki kulo kakhulu ngoba izinto ziyenzeka emhlabeni mhlawumbi ekuphela umsebenzi enesikweleti se-credit card angakwazi usibhatala izawummoshela igama. Funeka abe nobuchule bokusebenzisa eli khadi kuthwa yi-credit card yenzelwe ukuba kusasa angamosheli igama afumanise ukuba kuthiwa u-black listed ngenxa ye-credit card ungasakwazi ukuyibhatala.

Yenza yonke into ibe lula ngoba uyakwazi ukuthenga usendlini, uyakwazi ukubhatala amatyala usendlini akunyanzelekanga uba mawude uphume uyolungisa izinto ezidibene nemali. Yonke into uyakwazi uyenza uhleli endaweni yakho. Iluncedo kakhulu iphinde futhi yothuse ngoba ezigebenga ngoku sezithagethe abantu abasebenzisa iifowuni bakufune izinto zakho ukuthi mawenze kodwa iluncedo ilutshintshe kakhulu ubomi bethu especially mawungafuni ukuphuma okanye ungaziva rayithi ukuthi mawuphumele ngaphandle ayobonana nabantu. Iluncedo zonke izinto uzenza usendaweni uhleli endaweni eyi-one.

Ewe, sithembekileyo, ngoba uba neerekhodi zonke and noba awunasliphu uyakwazi uprinta awuthi yonke iinkcukacha ozidingayo especially xa zifunwa esikolweni kuthwa zisa ubungqina bokuthi bhetele. Kuba lula ukuba uprinta awuthi isliphu okanye usende i-imeyili ye-proof yokuthi ubhatele nyhani. Yenza, yenza izinto zonke zibe lula.

Eyokuqala yindawo loo ndawo ofuna uku-investa kuyo ekuyo ne-crime rate yakuloo ndawo kuthi ingakanani, i-environment yayo nabantu bakhona ukuba intlalo yakhona injani nokuthi ikufitshane nantoni. Zezo nto zibalulekileyo kakhulu ngoba if indawo ine-crime rate ephezulu, intlalo ayikho ntle, yindawo isoloko ingenamanzi okanye ingenambane akukho mntu ozofuna uzohlala apho. Zibalulekile ezo ndawo uba uzijonge kuqala before uinveste uba ayiafekthi zizinto ezinjalo.

Izicuthe kakhulu ngoba andisenamali endiyibhatalayo yokuya phaa kulaa ndawo sasirhola kuyo ngoba kwakukho ii-special cars ekumele sibhatale iimali ezinkulu yokuya nokubuya baphinde bakulinde. Yayininzi kakhulu imali sasiyibhatala ukuya phaya kodwa ngoku andisena sidingo sendinexesha elinintsi endilichithayo endlini. Andisenasidingo sukuya phayana, ndithenga kwalapha elalini indiseyivele imali ininzi kakhulu. Akusafani nakuqala inomehluko kakhulu omninzi ewenzileyo. Laa mali ndandiyisebenzisa ukukhwela ndiyakwazi ngoku uthenga ezinye izinto ezishotayo endlini.

Ufumana unyango oluculungekileyo, nendawo olala kuyo yindawo ecocekileyo futhi ufumana nogqirha okufaneleyo. Ugcinwa ukhuselekile mihla yonke, oonesi abadingeki, akukho sitafu kuthiwa siyashota yonke into oyidingayo uyayifumana. Akufani oorhulumente, impatho ayifani neyakwarhulumente. Impatho ayifani, yonke into oyidingayo uyayifumana nocoselelo loogqirha nemininingwane benze sure ukuba ufumana uncedo olululo ngoba kunee-specialist.